Idatha lithengwa ngeendlela ezinengana, umuntu angaya estolo sendawo athenge i-voucher yedatha, angaya godu estolo athenge i-airtime azokuyitjhugululela edatheni ayenze idatha. Abanye bangasebenzisa ubunzinzolwazi bathenge idatha ngobunzinzolwazi, abanye bangasebenzisa ama-banking app, ibhanka abasebenza nayo bathenge idatha ngayo, sekuya ngokuthi umuntu ukhambe kangangani naziza eentweni zobutlharhatlharha, okuzizinto ze-technology. Abantu abanengi basakholelwa ekutheni idatha kufuze ulithenge nge-airtime kodwana amalanga la idatha litjhiphile liyathengeka lokha ulithenga ngemali usebenzisa ibulungelo lakho.

Ama-spam calls afumana iinomboro zethu ngokuthenga irhelo leenomboro kwabanye abantu abazithengisako. Akhona ama-network, akhona ama-company athengisa iinomboro zethu. Abanye bavakatjhela ubunzinzolwazi obuhlukileko la kanengi vane sifake iinomboro zethu, badose khona bathathe iinomboro zethu. Abanye basebenzisa ihlelo lokuhlanganisa iinomboro ngokuzivanga njena usudosele inomboro ongayaziko igcine seyifika emntwini wamambala.

Iye, i-YouTube ingakubhadela ngalokho kodwana kufuze kube nesibalo esithileko ekufuze seqele ngale kwaso namkha abantu, inani labantu ababukele ividiyo yakho yeqele ngale kwalo, kokhunye kufuze nabantu babukele imigadangiso babukele nemithengiso evelako ngaphambi kokuthi ividiyo yakho idlale.

Nawukhohlwe inomboro efiihlekileko yokuvula i-WiFi uzokubhalelwa kungena ku-WiFi, kufuze uye emnikazini we-WiFi leyo ukhombele inomboro efihliweko leyo ukwazi ukungena nangabe mhlamunye yi-WiFi yomphakathi kufuze ubuze abanye abantu abangene ngayo bonyana bangene njani kodwana nangabe inomboro ifi .

Iinomboro ezifihlekileko azikhandeleki bonyana umtato wazo ungafika efowunini yakho, kodwana wena ongakwenza kukuthi ufake i-ring tone ezokuthi nangabe inomboro le ifihlekile ifowunu yakho ingalila, lokho angekhe kukutjengise bonyana ifowunu yakho iyalila.

Idatha lithengwa ngeendlela ezinengi abanye abantu basebenzisa iinomboro ekuthiwa ma-USSD code, ama-USSD code lawo basebenzisa wona ukuthenga idatha ngemva kobanyana bathenge i-airtime. Abanye bayakhamba baye eentolo zendawo bathenge i-voucher yedatha, abanye basebenzisa abofunjathwako, basebenzise ubunzinzolwazi obuthileko, kungaba yi-banking app, kungaba ma-app afana nabo-Vodapay okuma-app akusiza kobanyana uthenge idatha. Idatha amalanga la lithengeka ngeendlela ezinengi, abanye abantu basebenzisa iindlela ezilula ezifana nalezi engizibalileko ngaphezulu nokusebenzisa ubunzinzolwazi namanye ama-app ukuthenga idatha.

Ukuphalisana kubonongorwana kuqakatheke ngokuthi kuveza ikghono lomvumi, kuhlukanisa ikghono, kuhlukanise umvumo odidiyelwe ngendlela ekungiyo begodu kuveza nokuthi umvumi othileko unabalandeli abangangani nakumadaniswa nomunye umvumi njengombana kuma-Metro FM abantu bayavowuda.

Iye, kuliqiniso. Umrhatjho utlhoga abakhangisi abazokuletha imalingeniso. Imalingeniso leyo izokusetjenziswa ukubhadela abarhatjhi, isetjenziswe ukuthenga okhunye mhlamunye umrhatjho okutlhogako, kungaba yiinsiza ezifana mhlamunye neembhobho nokhunye. Kokhunye ukusingatha iminyanya kutlhoga imikhangiso, kutlhoga abantu abazokukhangisa nabantu abazokuletha imali, batjale imali, babe babelani bomrhatjho.

Ngiwathandela ukuthi angitjengisa enye indlela yokuphila, angitjengise ukuthi kunezinye iindlela zokurarulula eminye imiraro godi ngiwathandele ukuthi kwesinye isikhathi ayakufundisa, kwesinye isikhathi ayokulemukisa, kwesinye isikhathi godu akunandise, akuthabise.

Mina ngimumuntu nomvumo we-house music. Umvumo we-house music ngaphakathi kwawo ineminye imigido ehlukahlukeneko neminengi efana namapiyano, i-afro, i-afro tech, i-deep house, soulful house, minengi. Mvumo wokuthi nawulaleleko ukuthoba ihliziyo. Kwesinye isikhathi, ukwenze ngasuthi ungaya endaweni emnandi man, sekube mnandi, ubambe amabili, uzihlalele phasi, uditjhe.

Into yokuthoma efunekako kuthanda iindaba kunye nokuthanda ukunikela abantu iindaba nelwazi. Kufuze ube nekghono lokutlola, ube nekghono lokukhuluma nabantu, wakhe isikhozi nabantu, wenze into le esiyibiza ngokuthi ma-source. Ube nama-source azokuthinta lokha nakunento eyenzekako ngendaweni yangekhenu namkha kile-beat oyisebenzelako. Kokhunye kufuze ungaqali isikhathi, ube mumuntu wokuthi nawungavuswa bathi kunendaba eyenzekako weqe, uye lapho, kungaba ngu-twelve wamasa namkha ekuseni ngabo four.

Iinkundla zokuthintana ezifana ne-TikTok ezifana ne-Instagram zilima indima ekulu ekurhatjheni umvumo wama-piano ngombana umvumo wama-piano unento ezibizwa ngama-dance challenges la abantu ebazibandakanya khona ekujideni ngendlela ethileko. Kuzakuthi nasekunjalo-ke nabantu abakwamanye amazwe, kwezinye iinarhakazi bazibone iimvidiyo namkha imigadangiso ebayenzileko, babe nerhuluphelo nabo lokuthi awa, bayafuna ukuyenza intwele ngombana kanengi kuba mijido emnandi nemihle.

Mina ngithanda ukusebenzisa ikhomphyutha. Ngiyawathatha ku-inthanethi, ngiwa-download, ngiwabukele kukhomphyutha ngombana uyakghona ukuyijamisa uthi godu nawubuyako, urage la uyijamise khona. Kokhunye nangabe seyiyakubhora ukghona ukuyisusa, uyisule, ufake enye.

Umuntu onekghono lokuvuma, kusephimbeni lakhe, uzwa ngendlela iphimbo lakhe liphuma ngakhona. Indlela nakavumako, amagama la awabiza ngakhona, iphimbo lakhe naliphumako, nase ahlanganise iphimbo namagama kuba ngenye into nawe othi nawuyilaleleko uyizwe bonyana umuntu lo unekghono lokuvuma. Intwenye godi kubhala. Umvumi kufuze akwazi ukubhadela, nase ukwazi ukubhala unephimbo elihle, kuba lula bonyana uphumelele.

Iye, kuba lula bonyana ngokusebenzisa iinkundla zokuthintana uthumbe umntwana. Lokho ungakwenza ngokumkhulumisa, umthembise into ethileko, into ezomlulubeza, imtjengise namkha imbonise ngasuthi unalokho akufunako. Kungaba yimali, ukuduma namkha ukuphumelela kilokho akwenzako. Nangabe mumuntu ojayivako umthembisa ukuthi uzokuyokujayiva ngale kwamalwandle, nangabe mumuntu ovumako uzokuyokuvuma kwamanye amazwe.

Idatha libiza imali ephezulu khulu. Lokhu ngikutjhiso kukobana ama-network namkha ama-service provider amanengi nawufuna idatha elizokuhlalela inyanga yoke, ungabhadela imali engange-one thousand, ikulungwane yoke nange mhlamunye awukafumani ama-promotional offers evane kube ngiwo esiwabiza ukuthi sipetjhali yeke idatha eSewula Afrika liyadura.

Idatha liqakatheke ngombana abantu bayisebenzisela into ezinengi ezifana nokufuna umsebenzi, ezifana nokufunda, ezifana nokusebenza, ezifana nokuzithabisa, ukuphumuza ingqondo yomuntu lokha mhlamunye umuntu nabekafunda namkha asebenza. Kuyafuneka ukuthi uvule idatha lakho ungene eenkundleni zokuthintana, uhleke, ufunde nangabe kunezinto ezikulilisako zikulilise namkha zikurare nangabe zikhona ezikurarako.

Amavidiyo ngiwo aqeda idatha khulu ngombana ukubukela amavidiyo kudla idatha elinengi kunalokha umuntu athumela imilayezo. Nawungathi uyatjheja, nawuthenge idatha wasebenzisa ama-App afana nabo-TikTok, abo-Instagram, abo-YouTube kwaphela, idatha lakho liyokuphela msinya lokha nakumadaniswa nokusebenzisa abo-Facebook, ungabukeli amavidiyo, usetheksta abantu, aboWhatsApp ungabukeli ama-status, usutheksta abantu ne-X use usikrole nje ubukele ama-post wabantu.

Umuntu angabulunga idatha ngokungangeni khulu ku-inthanethi. Lokha nakangena ku-inthanethi asafunde ama-text, anagbukeli amavidiyo namkha iinthombe. Okhunye anga-ona into ebizwa nge-data saver, ayivule efowunini yakhe bonyana ibe-open. Okhunye godu into angayenza kukuthi ehlise izinga leenthombe ezivelako ngombana kune-high quality then kubane-standard quality, ungasebenzisa i-standard quality ukuthi idatha lakho lingadleki khulu lokha nawuvula isithombe.

Lokha nawuphelelwe lidatha ayikho into ezokwenzeka, ayikho into ezokuvuleka nangabe uzama ukuya online, uzama ukusebenzisa khulu iinkundla zokuthintana namkha kunento ofuna ukuyisetjha mhlamunye kibo-Google, izokutjela bonyana awa awusenadatha.

Zinengi iindlela zokuthenga idatha. Idatha ungalithenga ngokusebenzisa ama-banking App, ngokusebenzisa ama-USSD code, ngokusebenzisa ama-App wama-service providers, kuzaya ngokuthi usebenzisa i-network yiphi begodu ungaba nekontraga. Ikontraga leyo bakuthathele imali qobe kuphela kwenyanga namkha ekuthomeni kwenyanga bese bakunikela idatha, kuzaya ngawe bonyana uyenza ibenjani. Zinengi iindlela zokuthenga idatha, ungathenga i-airtime uyitjhugululele edatheni heyi ngingabala ngithini na.

Idatha elizweni leSewula Afrika libiza imali enengi. Nawuthenga mhlamunye asithi i-one gig yelanga, ungayithenga ngaboma-fifteen, yeveke ungayithenga ngaboma-fifty brand sekuya ngokuthi uthenga idatha elinjani kodwana into engingayitjho kukuthi idatha libiza khulu eSewula Afrika lokha nakumadaniswa nezinye iinarha, enarhakazini namkha namanye amazwe enarhakazini ye-Afrika.

Abentwana besikolo kufuze bathenge idatha lenani eliphasi kunabantu abasebenzako. Lokho kungombana babantu abangasebenziko, babantu idatha balithengelwa babelethi babo namkha ama-guardian, ekubabantu ababatlhogomelako ekhaya yeke urhulumende angenza bonyana mhlamunye umuntu nakasesikolweni, kubenendlela thizeni yokuthenga idatha ngenani eliphasi kunalaba abantu abasebenzako.

Kunedatha lamavidiyo kwaphela, idathelo ungangena ku-YouTube ubukele imihlobohlobo yamavidiyo. Kube nedatha lama-social network okulidatha lokungena eenkundleni zokuthintana, lelo-ke likufaka kizo zoke iinkundla zokuthintana ukuthoma ku-TikTok uyokuphelela le kibo-X, Facebook, Instagram namanye namkha nezinye iinkundla zokuthintana.